Bohlokwa ba ho hlahloba diphoofolo ha ngwe ka selemo ke hore, o tle o tsebe ho bona phoofolo e tshwaetsehileng e nang le malwetse. Hang o e fumane, o tlameha o e behe ka thoko e se ke ya tshwaetsa diphoofolo tse ding, mme le hore o tle o tsebe ho bolokeha, ka baka la hore motho ha nka ja phoofolo e kulang malwetse ao a kgona ho fetela mothong.

Tsela e amoheileng hore sehwai se lahle dijo tse senyehileng ke ka ho etsa . O fetolela mukumane a dijo hore ebe mobu o nang le dimatlafatse bakeng sa polasi ya hae. Ka kakaretso, sehwai se lokela ho jara boikarabelo ba ho lahla ditshila, le hoja maemong a mang ba ka sebedisana le di tshebeletso tsa tsamaiso ya di ditshila kapa mananeo a setjhaba.

Ho tsamaisa dijalo mmarakeng, sehwai se ka kgetha ho tswa mekgweng e sa tshwaneng, ho akaraletsa le dimmaraka tsa lehae le diforomo tsa internet. Ho rekisa ka kotloloho ho baahi ba motse le hona ke kgetho, ho dumella ditshebedisano tsa motho ka mong mme mohlomong le ditheko tse hodimo.

Lebaka ke ho thusa borakgwebo kapa dihwebi tse sa ntsa dile nyane hore di tle di hole. Le leng la lebaka ke hore dikgwebo tse kgolo kapa, borapolasi ba baholo, tlhokeho ya tjhelete e ba tlo e hloka ho ntlafatsa tsa bona kapa, dipolasi tsa bona e tlo ba tjhelete e phahameng e ngata hoo micro loans e sa kgoneng ho di ananela.

Tsela e ngwe ya ho boloka dijo, e kaba ho di omisa, mohlala jwalo ka nama, nama e ya sewa, mme ya omiswa hore e tle e be dihwapa ho etsetsa ka mora nako e itseng motho a kgone ho di ja. E ngwe e nka ba ka hara dibotlolo jwalo ka diperekisi di kgone ho pheuwa, ebe di pheuwa ka tswekere, e be di tshelwa ka hara dibotlolo, di behwa for nako e itseng, ka mora nako e telelenyana motho o kgona ho di ja le tsona.

Tsela o hlokomela mobu ko hore, dimela tse senyehileng, polasing ya hao o tlameha ho di fetolela manyolong mme o nto, di petela hona mono mobung wa hao, mme o no tshele metsi o ntso fetola mobu ka mora nako e itseng, hore o tle o dule o le ready ho medisa dimela ka tsela e lokileng.

Eya batho ba bomme le bona ba ntse ba e na le monyetla wa ho ba bommapolasi. Hobaneng hobane, polasi ha e na motho eo re tla reng enwana o tshwanetse ke yona enwa ha ya motshwanela ho latela boteng ba hae. Bomme le bona ha fela ba na le, di ntho tsohle tse hlokahalang hore ba be le dipolasi le bona ba nka kgona ho kena kgwebong enana ya ho hweba ka polasi.

Meriana ya setso e nka fapana, ho latela ka, tshebediso ya yona. Mohlala ho na le lengala, lengala ke sefate se hlayang, mme sefate seno se sebediswa sebakeng sa mohohlela. Ha motho a na le lefu lenana la mohohlela haholo ka nako tsena tsa mariha, ho nko sebediswe le lengala hore le bediswe ebe motho ono o phoja metsi ya teng, kapa batho ba bang bona ba bontate ba nke ba kgethe ho le thathela jwalo ka kwae, ebe ba le tsuba ho tla fodisa sefuba.

Ho ya ka nna diperekisi ke ditholwana tse fumanehang haholo ka nako ena ya December, mme ha diperekisi di fumaneha ka nako ya December di omiswa ho tloha kgweding ena ya December ho fihlela kgweding ya bo ya boraro ya lemo se latelang, mme ha uwa nakong yane ya mariha e tlabe e le hona o ka kgonang ho di ja monate e le mangangajane a ommeng monate. Lebaka la ho etsa mangangajane ke ho balehela hore ditholwana tsenana di se ke dia senyeha ka baka la ho dula nako e telele, mme ha di omme ha ho bobebe hore di senyehe kapo hona ho bola.

Hangata dikolo tse ka hare ho toropo, ha ho na sebaka mono mo e leng hore diphoofolo kapa sebaka sa ho letsa teng, mme seno se bakwa ke ka hobane lefatshe le tla be ba lefuwe le lekane for sekolo le tse ding tsa dipapadi hore di be teng. Empa dikolo tse ngata tse kantle ho toropo le metseng, tse kantle le ho metse o tla fumana di le hangata hara polasi, mono ba kgona ho fumana monyetla wa ho lema le wa ho ba le diphoofolo ho e leng hore ba ka kgona ho lo etsa boikotliso ba matsoho ka tsa temo le tsa dipolasi ka botlalo.